Mo setsong sa rona re apara . Mme go fetogile mengwaga ya nako e le ya kgale, ga e sa tshwaneng le ya jaanong. Gona jaanong re apara dikhete, dibokate, re apara le diroko.

Ke akanya gore ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di conference. Mara a batho ba nou ga ba sa isa setso tlhogong.

Ke moaparo wa setso sa Sepedi, ke nagana gore o montle. Gonne o na le di-colour tse di farologaneng, bo go serolwana, yellow tse pila tse bright tse di tshwanelang basadi.

Ee, ke nagana gore ke tsona tse rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse khutshwane. Gonne ga ba sa kgona le go apara ba apara le di-crop top, ba apara di-mini skirt because of ba bone ma-Zulu le ma-Xhosa ba apara dilo tse jalo.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana di a ipontsha. Ma-Tsonga a na le moaparo wa ona, ma-Xhosa a na le moaparo morafe mongwe le mongwe. Le ma-Ndebele ba na le moaparo ya bone, le dibaga tsa bona ga di tshwane le tsa ma-Pedi di a farologana e le tota.

Fa mosadi a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara dilo tse leele, tse di fetang mangole. Tse di iphitlhang le bo matswele, tse di tsenyang di karolo tse dingwe tse banna ba bangwe ba sa tshwanelang go di bona. And gore kere jalo ke gore o bontsha gore wa tlhomphaan then o monna wa motho, o tserwe. So mo nakong ya nou ga go sana dilo tse jalo, like motho o no apara ka mokgwa aparang ka teng. Ga re gola ne re tseba mosadi a nyetsweng a sa apare bo marokgwe, bo ditofi, gone jaanong dilo di change-ile. Ba kgona go apara marokgwe dilo tse di khutshwane, ba tsamaya kwa di-mall-ong, ba ipontsha gore bona mare ba ntse ba nyetswe.

Diaparo tsa Setswana gantsi di dirwa ke letlalo la kgomo and then go tshwana le lebeshu, lebeshu le le fitlhang kwa pele le kwa morago fela.

Ke akanya gore thekenoloji le di-fashion-e di change-ile setso sa rena. So ntho e nngwe le nngwe batho ba e dira go ya ka fashion-e gone jaanong, ga ba sa tshwana le kgale mo le ba sala setso morago.

Diaparo tsa fashion-e ya gona jaanong le setso ke di leba ka ntho tse pedi tse di farologaneng, ga di tshwane niks-e di a differ-ra.

Diaparo tsa setso di na le seabe mo polokegong, ngwaga, bošwa 'cause gona jaanong, batho ga ba sa apara, ba apara dilo ka go ya ka fashion-e e tseneng gona jaanong.

Di farologane and then di tlhotlholetsa gore basadi ba aparang ka gona ga wa siama. Compared to ka mokgwa, ka setso go ne go apariwa ka teng, go ne go bontsha tlhompho le bo boikobo.

Economy e affect-ega mo o tshwanetseng go ntsha madi o reke diaparo gore o kgone go kgaba. Pele ne o dirisa matlalo a dinku, a dikgomo kgotsa a dipere. Gore o kgone go dira diaparo, so economy e affect-ega ka mabaka a jalo.

Batlhami ba fashion-e ya segompieno ba kgona go tseya bo dibaga, di eng, ba tsenya mo dirokong, ba dira gore atleast setso ba ba sa kgoneng go latelela setso, ba seke ba se latlha gotlhelele.

Ke dikao tsa go tshwana le bo diroko, ba kgona go tsaya le marokgwe, ba tsaya dibaga maybe tsa Setswana or tsa Sepedi or tsa eng, ba rokelela gore go be le letshwao atleast la setso mo go tsone.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi, di bontsha ditekanyetso ka gore fa o le mosadi o tshwanetse go apara sengwe. Pele ne ba re o apare sengwe se se fetang bo mangole, go bontsha gore mosadi. Go fitlha dilo tse dingwe tse e leng gore batho ba bangwe, ga ba tshwanela go di bontsha. E o gona jaanong, mo nakong ya nou re e bitsang gore ke go self respect go itlhompha.

Fashion-e ka dirisiwa mola e tsa like bo dipheta, matlalo eng ba a rokelela mo dirokong kgotsa dikhiba kgotsa di-jean-i tsa gone jaanong, gore atleast setso se se be sa latlhega.